Kubalulekile ukuba nobudlelwane namakhasimende akho futhi ubachazele ngayo yonke into eyenzakalayo nangoshintsho olwenzakalayo. Ngingabachazela ukuthi manje sekukhona ama-e-toll and lokho kwenza ukuthi uhambo lubize futhi izinhlelo or izindleko zikhuphuke. Ngingabachazela ukuthi lukhuphukile ngo-twenty phesenti lokho kusho ukuthi nemali izokhuphuka. Kubalulekile ukubachazela amakhasimende akho futhi a-understand-e ukuthi kwenzakalani.

Isivinini kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi abashayeli bayilandele emgaqweni ngoba ukuthutha impahla kuyinto ebucayi futhi enobungozi. Ukuthi uma ungahamba ngesivinini esingavumelekile ungakhoza ingozi ungenza ingozi emgaqweni futhi ziningi izinto ezenzakalayo emgaqweni kukhona ama-pothole. Kwenzeka-ke esinye isikhathi uma kuwukuthi liyanetha umgaqo uyashelelela, so kubalulekile ukulandela umthetho womgwaqo. Nokuqiniseka ukuthi iloli lisesimeni esi-right ukuthi libe semgaqweni ukuze kwehlise izingozi nokuphepha kwabantu emgaqweni.

Kulula kakhulu ukuthola amathebula ezikhathi zamabhasi endawo ngoba manje usuyakwazi ukungena efonini yakho, ungene kwi-inthanethi uthole umniningwane wolwazi. And uyakwazi futhi nokuthi uhambe ubone la kubhalwe khona ama-sign ama-bus stop kutshengiswe futhi izikhathi zokuthi amabhasi ahamba ngasiphi iy'khathi nanokuthi azofika ngasiphi isikhathi.

Ukufika kwempahla ehamba ngojantshi kuvamise ukuthatha isikhathi eside ukuthi impahla ifike, kodwa ezinye izinto ekufanele ziqashelwe kakhulu ukuthi ujantshi wezitimela usesimeni esi-right. Nanokuthi kwaziwe isimo seweda ukuthi sihamba kanjani, ngoba kwesinye isikhathi izitimela azikwazi ukuhamba kahle uma kunetha izulu noma ujantshi usuphelelwe isikhathi. Izona zonke izinto ekufanele ziqashelwe kakhulu ngoba zenza ukuthi ukuhamba kwebhizinisi kudileya noma kuthatha isikhathi eside ukuthi impahla ifike.

Uhulumeni wasekhaya kumele aqiniseke ukuthi ukhipha amabhasi afanele ezonela umphakathi ngoba esikhathini esiningi umphakathi uyasokola ngamabhasi ukuthi bafinyelele emsebenzini ngesikhathi noma bafike emakhaya ngesikhathi. Kumele uhulumeni wasekhaya aqiniseke kakhulu ngoba le nto ihlukumeza umphakathi futhi yenza esikhathini esiningi abantu bafike ngey'khathi ekungazona ukuthi bafike emsebenzini noma bafike isikhathi sesidlulile. So kubalulekile ngempela ukuthi uhulumeni athembeke emphakathini ukuze nomphakathi uvote ekugcineni.

Ngingamchazela ukuthi kubalulekile ukuhlelela uhambo lakho kusenesikhathi nokuthi wazi zonke izimfaneko nezidingo nezinto ozozodinga ukuze uziphathe kuhambo lwakho. Kubalulekile ukuphatha izinto uma uzazi ukuthi uwumuntu odla i-medication ube nesiqiniseko sokuthi i-medication yakho uyiphethe. Nezinto ozozidinga ezibalulekile njengama-passport ama-ID wonke nje amadokhumenti akho ozowadinga kuhambo lwakho, konke kukhona ukuhlelile kukhona.

Kubalulekile ukuthi abantu abadala babe nawo ama-shuttle wokuthi uma befuna ukuya emaklinikhi babe baluthole usizo lokuthi bahambe bayothola usizo emtholampilo. Bathole imishanguzo yabo i-medication yabo ngesikhathi. Akufanele kuze kube yindleko ukuthi kukhishwe ama-shuttle okusiza abantu abadala. Uhulumeni kumele aqiniseke ukuthi ukhipha imali ukuthi kuthole izimfanelo ezifanele ezanele zokuthatha abantu abadala ukuthi bahambe bathole usizo uma bedinga ukuya emtholampilo noma bedinga ukuyohhola impesheni noma bedinga ukuya emadolobheni bayothenga ukudla. Kumele babe ne-transport yokuthi ibabeke lapho abafuna ukuyakhona.